Mna njengoko ndingumntu othanda ukuzilolonga ngalo lonke ixesha, ndingafanelekela uba ngumdlali webhola. Nanjengoko ibhola ifuna abantu abaqeqesheke kakuhle nabancamathelayo kwishedyuli yabo yokutreyina okanye bangaphosi amaxesha lawo bazisikele wona okuba bayotreyina. Ifuna ke abantu abaqeqesheke ngoloo hlobo nabanesimilo, nabanembeko nabaziqinisekileyo uba ii-goals abazisetele zona bayazipusha futhi bazifumane.

Abantu abanintsi abayazi loo nto leyo kodwa ke iluncedo ekubeni nokuba kukho into ngokomzekelo, into emphazamisayo, ngokuphuma nje, ubethwe ngumoya ubuya ingqondo yakho seyihlaziyekile, ilibele ngaloo nto ibinobe mhlawumbi iyakukhathaza okanye iyakuhlupha. Okwesibini, ukuba ke ungumntu othanda ukuzilolonga, ngalo lonke ixesha usoloko ungumntu osempilweni ngokwasengqondweni nangokwasemzimbeni. Inee-benefits kakhulu ke into yokuzilolonga.

Iqela lesizwe loMzantsi Afrika lombhoxo liyakhula. Loo nto siyibona kwizithuba abathe bawina indebe yehlabathi, liya libheka phezulu, liya lisanda. Ngoko ke loo nto indifikisa kwisigqibo sokubana iqela loMzantsi Afrika lombhoxo liyakhula. Umqeqeshi kunye nabancedisi bakhe bayakwazi ukhangela iitalente kwiindawo ngeendawo nasezikolweni baziphuhlise baze babone uba ziyafanelekela ekungeneni kwiqela lesizwe. Ngoko ke asimanga ngxi futhi umgangatho awubuyi ngamva, kunoko uyaphucuka suku ngalunye futhi uya phambili. Intle kakhulu indima abayidlalayo.

Ndingavuma ukuba ndinganikwa elo thuba lokhenketha uMzantsi Afrika, futhi ndibhatalwe. Okokuqala ndizawuhlala kwiindawo ezintle. Ndingaqiniseka nokokubana ndisebenzisa iselfowuni okanye ividiyo khamera ndifote ezi ndawo ndihamba kuzo, ndibonakalise kwakunye nokutya abakuphekayo abantu kwezi ndawo, nemidlalo ekhoyo nezinto ezithandwa ngabahlali kwezo ngingqi okanye kwezo ndawo ndizihambelayo. Loo nto ke izawuthi yakhe nomdla nakwabanye abantu abakwiindawo mhlawumbi abangaphesheya kolwandle xa bezibona ezi zinto sihlala kuzo, ezi ndawo sihlala kuzo nezinto esizenzayo kweli lizwe lethu banganawo umdla. Itsho loo nto ivumele namathuba okubana nabo xa bekhenkethele kweli lizwe lethu loMzantsi Afrika, ngokubona ezi nto bendizofota ndizifaka kusoshiyal midiya, babe nomdla nabo bazibhukhishele batsho bahambe bazibonele ngawabo amehlo kwezi ndawo bendikade ndifota kuzo nam. Ingayinto entle kakhulu futhi ndingayivuyela loo nto leyo.

Inye kuphela endandikhe ndathabatha inxaxheba kuzo ezi, yi-hiking. Imnandi ngendlela yokuba ikuvula ingqondo, uyarileksa uyaphangalala nasekucingeni ngoba ingqondo yakho ayikho sendaweni enye. So njengoba ukule hiking nje ubona imithi eyohlukeneyo, ubona iintyatyambo ezohlukeneyo, ubona neentaka ezahlukeneyo namabhabhathane. Zinintsi ke izinto ezinika umdla kwi-hiking. Ndiyithandela loo nto leyo ke yona, nokuzonwabisa naxa ufuna nje ukhupha ingqondo yakho kwezinye izinto, ukhe uyibethise ngomoya okanye uyiphumze.